Izikole kufanele zikubeke kanjani eqhulwisini uxhaso lwezinhlelo zezemidlalo ezehlukene? Izikole kufanele zixhase noma zigqugquzele ukudlala imidlalo eyahlukahlukene. Njengoba sazi ukuthi imidlalo eyahlukahlukene iyafana nokuzivocavoca. Lokho-ke izikole zingagqugquzela ngokuthi zenze amakhompethishini noma imincintiswano lapho abafundi bengaqhudelana khona uma kuziwa kwezemidlalo.

Uyakholelwa ukuthi imidlalo isiza izingane zakhe ubungane obuhlala bunjalo? Kungani noma kungani kungenjalo? Imidlalo yenza ukuthi izingane zihleli zinjalo njengoba sazi ukuthi imidlalo eminingi ibandakanya izingane. Lokho kungadala ekuthekeni izingane zihleli ziyizingane, futhi zihleli ziqoqekile ngoba imidlalo eminingi izobe isuke ibandakanya izingane kuphela.

Izingane azifani ngakho imaphi amaqhinga angasebenzisa izikole ukuze kwandise izinga lokubandakanya kwabafundi kwezemidlalo, ikakhulukazi kulabo abangazikhethela imidlalo? Maningi amaqhinga angasetshenziswa izikole ukubandakanya wonke umfundi njengokuthi ezikoleni kwenziwe noma kuvuleleke wonke amathuba ezemidlalo. Yonke imidlalo ekhona idlalwe ezikoleni ukuze kube yiloyo nalowo mfundi azame ukobheka ikhono lakhe kuyoyonke yonke imidlalo ezobe ikhona. Ngingazama futhi nokugqugquzela abafundi ngokubaluleka kokuzibandakanya kwezemidlalo.

Ngokubona kwakho ingabe ikhona imidlalo elungele ukusiza izingane zifunde izifundo ezibalulekile zempilo njengokubambisana noma ukwethembana? Ungakwazi ukunikeza izibonelo ezithile? Yebo ikhona imidlalo engasiza izingane ukufunda ukubambisana noma ukubaluleka kwezezempilo. Njenganomdlalo webhodi i-chess kanye nemidlalo webhola likanobhutshuzwayo kungasiza kakhulu ekuthekeni izingane zifunde amakhono nokubambisana uma kuziwa kwezezempilo nokuthi umdlalo isebenza kanjani.

Ngezinto zokubalisa ezingeni . Uma ucabanga ngezinto zokuzibalisisa ezingeni imali, ingabe ubona ngeso lengqondo ethile enza okuthile okuhlakaniphile njengokugunda utshani noma ukubhaka amakhekhe wemishado noma ucabanga ngokunye okujwayelekile? Izinto ezingenisa imali? Yebo, njengokubhaka amakhekhe ukugunda utshani kanye nokwenza imicimbi ikona okungase kusize kakhulu futhi kungase kuveze nethalente lomuntu ekwenzeni leyo msebenzi.

emuva ebuntwaneni bakho ungakhumbula isikhathi lapho umdlalo okukulethela injabulo emsulwa, wazizwa kanjani ngaleso sikhathi? Uma ngicabanga emuva umdlalo wawungilethela injabulo ebunganeni bami, ibhola lezinyawo. Ngenkathi ngidlala ibhola lezinyawo umuzwa engangiwuzwa umuzwa wawuhluke kakhulu, umuzwa owawungajwayelekile ngoba ngangizibona ngiwumdlali ophumelele noma umdlali ovelele. Kwakuwumuzwa wokujabula kakhulu.